Eminye imsebenzi ikakhulukazi imisebenzi esebenzisa izinto ezicijile zidinga ukufakelwa amehlo, futhi zikwazi ukugwemeka, ukuze zifinyelele ebantwini abasha.

Ngingathi kuye lowo mzali uyaphosisa ngoba ezemidlalo azimosheli ingane isikhathi kepha kukuqinisa umzimba wengane. Futhi kungenzeka, ingane ikhule iwumuntu othanda ukudlala ezemidlalo futhi iphumelele ngokwezemidlalo.

Uma ngidala into enhle ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba into enhle iyancoywa. Futhi lokho kwenza abantu abaningi bengincome ngomsebenzi wami noma bengincome ngento enhle engiyenzile lokho nje, ukuzizwa kungenza ngizizwe ngijabule ngoba nami ngigcina ngibone ukuthi ikhona into enhle engiyenzayo empilweni.

Yebo, imidlalo yendabuko ingaphila esikhathini sobuchwepheshe. Ngisho kanje ngoba, yonke imidlalo yayidlala ngesikhathi sendabuko, futhi okuhambeni kwesikhathi ubuchwepheshe buyakusukumisa le midlalo yendabuko, ifake ezinye izinto ezidingekayo.

Ngingazizwa ngijabule kakhulu nemizwa yami ingangitshela ukuthi vele uvule ibhizinisi lokuluka abantu ikhanda ngoba lokhu kufaka imali.

Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba uma kunesimo esiphuthumayo ithi ngenze isibonelo, ngengane equlekayo, le ngane ekwazile ukufunda esikolweni usizo lokuqala futhi wafunda nakwezokuphepha izokwazi ukusindisa le ngane equlekile.

Ngingafaka amakhamera alawa azosishutha phezulu, futhi ngifake notshani lobo buchwepheshe futhi ngifake nalokho okuthiwa i-VAR uma uma sizobhekana nesimo lapho khona abantu bengakholwa ukuthi i-goal langempela lelo.

Ezemidlalo zinomthelela ekutheni ziyakwazi ukwehlisa ingcindezi yomuntu, zenze nomuntu engacabangi kakhulu zikhululekise ingqondo nje.

Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba, umdlalo ngisuke ngidlala nabo amalunga weqembu lami futhi sinqoba lonke elinye iqembu nabo. Yingakho ngizizwa ngijabulile.

Cha, ngingamukhuthaza ukuthi iqembu lethu leli linqobile kulowo mqhudelwano obukade ukhona, osanda kudlula nakulowo mqhudelwano asibe nethemba ukuthi lizowina leli qembu lethu.

Ngizizwa ngikhuthazekile ngoba nami into engayenza leyo, ngiqale into engiyithandayo lo msebenzi ngiyenze ibe ibhizinisi. Ngizizwa nje ngikhuthazekile ngoba nami u-Amanda uyangikhuthaza, wenze injabulo yakhe wayishintsha, wangishintshela kwinto emenzela imali.

Izinhlaka engazithinta, ukuthi ngingatshela umphakathi ukuthi ukushisa ihholo kwakungesona isisombululo ngoba leli hholo kwakufanele kudlale intsha. Mhlambe befunde ukudlala i-chess abanye benze iqembu lokucula, abanye loku gida.

Leli khono njengothisha lingangisingatha kabi ngoba umuntu awumbukeli phansi ngento angakwazi ukuyenza. Ngoba la emhlabeni, hhayi ukuthi uzokwazi ukuyenza yonke into, cha angeke ukwazi ukwenza yonke into. Kepha njengothisha mina ngingamugqugquzela umfana ukuthi ahambe ayozivocavoca kakhulu, uzobuya eselungile.

Ezemidlalo zidlala indima ekuthenini ziyenza umdlali azithembe kakhulu ngoba usuke ebukela eyis'hlwele sabantu. Lokho kusukumisa ukuzilolonga, nokuzethemba, nokuziphatha.

Yebo, ngike ngazama ukuhlanganisa umdlalo wendabuko nobuchwepheshe besimanje, kodwa ezinye izinto azihambelani ngoba le eyakudala le eyesimanjemanje. Kwezinye azihambelani.